Leswi kombaka leswaku munhu u na xitsongwatsongwana xa Corona, hi loko munhu a khohlola, munhu a heleriwa hi moya, munhu a twa ku vava exindziwanini xa yena. Loko munhu a dya swakudya a nga ha swi twi leswi a swi dyaka kumbe manandzikelo ya leswi a swi dyaka. Munhu a tshama a tlhela a badlha, ivi ku tala ku karhala, u tshama u karhele, u hela matimba, ku twa ku vava, miri wu tika wu ri ku pandzeni, u yi nga swi tivi leswaku ku pandza kwini.

Swi ta tisa ku cinca lokukulu etikweni ra hina hi ndlela yo biha swinene, hikuva swi ta vula leswaku vatirhi va le tliliniki kumbe lava a va pfuneta va ti-home based care va fanele ku hungutiwa va nga ha tirhi, va tsemeriwa mitirho ya vona hikuva ku ta va ku nga ri na mali ya ku kota ku va hakela. Naswona ku ta va ku nga ri na mali ya ku kota ku kuma mirhi ya ku tshungula vanhu lava va famba va tshunguriwa makaya, leswi nga ta endla leswaku ku va na ku lova ka xiyimo xa le henhla hikuva vanhu va ta va va nga ha koti ku kuma ku pfuneka emakaya. Leswi xin'wana xi nga ta boha leswaku va fanele va suka emakaya va khandziya va ya etitliliniki, leswi va pfumalaka na mali.

Ku cinca loku endliweke ematikoxikaya i ku va se vanhu va sungule ti-home based care kumbe ti-organization-i leti pfunaka vanhu lava nga na vutsoniwa, leswaku van'wanyani va famba va ya dyondza swa ku rhunga, van'wanyana va dyondza ku endla swin'wana na swin'wana leswi nga va pfunaka na vona va titwa va ri vanhu.

Loko munhu a yimba a nga a no hlangana na makhombo ya ku fana na ku kuma ti-infection-i, loko dokodela ra kona ro ka ri nga dyondzisi munhu hi matikhomelo kumbe munhu loko a fika kaya a fika a tsandzeka ku ya mahlweni na kota ku sirhelela ndhawu liya a nga yimbisiwa eka yona. Van'wanyana va hetelela va khomiwa hi mavabyi ya ku fana na ku khohlola kumbe ku ngheniwa ngopfu hi xirhami. Van'wanyani va luzekeriwa hi ngati yo tala hi ku tsandzeka matikhomelo ya kona, ivi swi nyanyisa leswaku va hlwela ku hola hikuva va nga swi tivi leswaku va fanele va endlisa ku yini ku endla leswaku va kota ku kahlula a va hola.

Ina, swa fanela leswaku ni paluxa hikuva ni va ni nga swi tivi leswaku ni va ni va tluletile kumbe njhani. Leswi swi endla leswaku na vona va kota ku tisirhelela kumbe na vona va hatla va kuma vutshunguri leswaku xitsongwatsongwana lexi xa COVID-19 xi nga tisi ntshikelelo eka vona. Se loko ni hatla ni paluxa va va na vuswi tivi leswaku mina ni na xitsongwatsongwana lexi, va ta kota ku kota ku tsutsumela eka madokodela ivi va ya kuma vutshunguri kumbe va ya kuma hi leswi nga ta kota ku va sirhelela leswaku xi nga fiki xi va na matimba ehenhla ka vona ku fana na xa mina.

Vanhu a va ta tshika ku landzelela leswi va swi vonaka swi karhi swi navetisiwa kambe vona loko ku ve ku na swo karhi leswi va swi dingaka va teka goza hi voxe, va ya kambisisiwa kumbe ku chekisisiwa hi madokodela. Ku tlula ku va vona munhu loyi va n'wi tsakelaka ivi va twa ingari na vona swilo swo karhi leswi endliwaka hi munhu loyi va n'wi tsakelaka laha ku nga tirhisiwa ku navetisa swilo, swi nga va pfuna na vona. Se xa nkoka i ku munhu a nga landzeleli leswiyani kambe yena a loko ku ve u twa a ri na problem a famba a ya kambisisa hi yexe eka .

Ndzi rhandza ku tiyisisa ku khensa eka vatimeli va mindzilo na ku tinyungubyisa hi vona hikuva swa kala leswaku munhu un'wanyana a nga teka vutomi bya yena a byi veka eka risk-i yikulu, kumbe ku tinghenisa ekhombyeni hi mhaka ku lava ku ponisa vutomi bya un'wana wa makwerhu. Se hi mhaka yaleyo hi hluvula xidloko hi hi korhamisa tinhloko hi va nyika xidlodlo, hi ku khalimamba eka vona. A hi swilo leswi swi nga tala kambe, hi vona vona va tiyimiserile ku ri hambi ku humelela yini na yini makhombo ya kona va ta nghena endzilweni va kota ku humesa vo makwerhu, leswi swi kalaka emasikwini lawa. Hi rhandza ku tisa minkhenso eka vona, hi ri a va tirhi va ya emahlweni, va nga tshuki va karhala va tirha va ya emahlweni.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku va swi hleketa leswaku hinkwenu malembe ya hina ma le ku fambeni, leswi vulaka leswaku na hina ka rin'wani ra masiku hi ta fana na vona vanhu lavaya vo dyuhala. Se leswi faneleke i ku hi fanele hi va khoma ku fana na leswi na hina hi nga ta lava ku khomisiwa xiswona loko hi dyuhala. Naswona hi fanele hi tsundzuka leswaku loko munhu a ya a karhi a kula, u va a tlhelela evuhlangeni leswi vulaka leswaku swiendlo swa yena swi ta fana na swa n'wana. Se ho fanele hi amukela leswaku munhu un'wana na un'wana evuton'wini wa kula, naswona ku va na ku cinca loko munhu a karhi a kula.

Vanhu leswi va swi endlaka ku susa makhombo i ku va va ya emasirheni va fika va chela fole, kumbe van'wanyana va chela byalwa, va sungula ku vulavula, va kombela ku sirheleriwa hi lava va hundzeke emisaveni lava ku nga vakokwana wa vona kumbe vatswari va vona. I swilo leswi va swi tirhisaka ku susa makhombo. Van'wanyana va tirhisa swa tikereke laha va fikaka va bohelela swilo swo karhi leswaku va nga tshuki va wela ekhombyeni.

Maphilisi ya kahle loko vanhu va ma tirhisa hikuva ma sivelela leswaku vanhu va nga tshuki va tikuma va kume un'wana naswona va nga swi langutelanga, leswi endlaka leswaku swi pfuna. Kambe mhaka ya ku biha hi wona hileswaku van'wanyani ya hetelela ya va vavisa, van'wanyana va hetelela va nga ha kumanga vana kumbe va hlwela ku kuma vana.

Ina, ni na rona ripfumelo eka mirhi ya ndhavuko, hikuva ku na mavabyi man'wanyana kumbe swin'wana leswi swi hi khomaka ku fana na loko munhu o va a biwile hi xifuva. Swi dinga mirhi ya ndhavuko lowu u fanele ku teka nsinya wo karhi ivi u wu sila kumbe u wu tshika wu oma endzhaku u wu sila u kota ku ti tota, hi kona swi nga ta hola kumbe swi kota ku oma. Mirhi ya valungu a yi koti ku horisa eka xifula kambe mirhi ya ndhavuko ya swi kota ku horisa. Naswona mirhi ya ndhavuko emikarhini ya ku tala yi kota ku ku tshungula hi xihatla ku tlula mimirhi leyi ya valungu ya sweswi. Hi yona mhaka ndzi yi tshembaka naswona ni nga na ripfumelo eka yona.

Ndzi fanele ku tivisa maphorisa hi ta mhangu leyi humelelaka, naswona ndzi tivisa tiambulense leswaku na vona va kota ku tshinela. Ni tlhela mi tivisa ve le kaya.

Ndzi vona leswaku a va le ku tirheni hi ku hetiseka, hikuva ku na tindhawu to karhi leti va nga kotiki ku fikelela. Naswona swi lava leswaku loko va dyondzisa vanhu hi timhaka ta ku tshika swidzidziharisi, va va va ri na swin'wanyana leswi swi nga ta pfuna leswaku va nga tikumi va tlhela va tlhelela nakambe. Va nga ha tikuma va tlhela va va nyika xintirhwana, kumbe ku va nyika swin'wanyana leswi nga ta va pfuna ku tshika swidzidziharisi.

A ndzi ta kuma ku eneriseka loko vanhu a va kota ku hanyisana naswona hi kota ku amukela wun'wana na wun'wanyana, hi kota ku pfunana hinkwerhu. Leswi vulaka leswaku loko ho kota ku pfunana ku ta va na kurhula, leswi swi nga ta endla leswaku swi tisa ku rihanyo ra kahle eka vanhu hinkwavo. Hikuva loko hi nga koti ku amukelana naswona ku tshama ku ri na timbolovo, naswona swilo hi nga nyikana hi ku ringanela swi tisa timbolovo. Leswi hi swona a ndzi ta lava leswaku swi hunguteka. Hi swona swi ta endla leswaku loko se swilo swi tshamisekile ni vona leswaku himpela hi hanya vutomi lebyi enerisaka.

Ndzi vona swi ri kahle ku va yisa endhawini laha ku nga na vatirhi lava nga swi dyondzela, hikuva loko va ri kona va karhi va tshama va ri voxe, ku va na ntshikelelo lowukulu. Kambe loko va ya eka ndhawu ya vuhlayiselo va ya hlangana na van'wanyana lava tshamaka na vona, va kota ku kuma vanghana naswona va kota ku va va hlayisekile va kota ku tlanga, va kota ku dyondzisiwa na mitirho yin'wana. Laha loko vo va ekaya va nge koti ku dyondzisiwa yona. Se loko vo va va hlangane na van'wana va ku fana na vona, swa kota ku dyondza swin'we swin'we va kuma vanghana lava nga ta kota ku bula swin'we . Ku tlula ku munhu a tshama a ri yexe naswona .

James ku hunguta vuvabyi bya mbilu a nga wisa ku ehleketa ngopfu hi swa tatana wakwe naswona a ti hleketelela yena n'wini. A zama ku kuma vanhu lava a nga vulavulaka na yena va kotaka ku n'wi pfuna, naswona vanhu lava va nga ta tshama na yena a nga tshami na vanhu lava nga ta tshama va karhi va tisa ntshikelelo evuton'wini bya yena. Naswona a nga ha ti pfuna hi ku kuma xilo lexi a xi tsakelaka, ivi a tshama a karhi a xi endla. Leswi swi ta sivela leswaku a nga kumi nkarhi wa ku tshama a ri yexe, a tshama a hleketa leswi nga ta endla leswaku a tshama a ri ku hleketeni, ivi a tshama a karhi a ti vavisa .

Mfumo u kota ku nyika vaaki swa mudende. Ku na mudende wa vana lowu kumiwaka, ku na mudende wa vanhu lava dyuhaleke lowu kumiwaka, na vana va xikolo na vona va kuma mali yo karhi leswaku va kota ku ya exikolweni naswona va nga tshami ekaya. Na van'wamabindzu na vona ku na timali to karhi leti va ti kumaka leswaku va kota ku tisungulela mabindzu ya vona. Naswona mfumo wu le ku tiseni ka swin'wanyana swo dyondzisa hi timhaka ta mabindzu, van'wani va dyondzisa hi mhaka swa tithekinoloji laha mfumo wu nga hakela leswaku va dyondza va karhi va hola.

Ndzi yile exibedhlele laha va nga fika va pfumala leswi a va fane va ni nyika leswaku ndzi kuma vutshunguri bya kahle va vile va ndzi hundzisela exibedhlele xa ka malamulele laha loko ndzi fika exibedhlele ndzi nga fika ndzi kuma vutshunguri bya le henhla swinene loko ndzi fika ndzi hlamuserile ndzi humesa papila ndzi nyika muongori ndzi n'wu hlamusela hi leswi va nga ni byela swona kutani muongori u tekile papila a ri hlaya a sungula ku ndzi kambela a ndzhaka sweswo u ndzi nyikile leswi a swi fanerile hi kona ndzi nga kota ku pfuneka naswona ndzi pfunekile ngopfu hikuva a ndzhaka ku hlangana na muongori loyi a ndza ha vabyanga nakambe ndzi ve ndzi kota ndzi hola naswona swa ha ndzi hluphanga leswi a swi ndzi hlupha.

Swi pfuna leswaku swi kota ku siveliwa leswaku swi nga tshuki swi kumeka eka n'wana se loko swi tiveka va ta endla leswaku n'wana a siveleka naswona va ta kota ku ku nyika leswi swi faneleke ku endlela leswaku n'wana a kota ku tiya endzeni ka wena a nga tluletiwi hi switsongwatsongwana leswi tisaku ku tsana emirini wa wena swi nga tshuki swi tlulela eka n'wana.

Munhu u fanele ku tiva kumbe ku landzelerisa vuvabyi bya yena bya High Blood Pressure ku endlela leswaku a tiva leswaku i swakudya swihi leswi a fanele ku swi dya naswona i mintirho yihi leyi a fanele ku ku yi endla naswona swi endla leswaku munhu a tiva leswaku loko o tshuka a fambile a ya kun'wani eka marendzo man'wani u fanele a famba a khomile yini ku endlela leswaku swi nga n'wu jumi wa vanhu naswona loko u tiva xiyimo xa wena maphilisi ma ta pfuna leswaku u nga tshuki u tikuma u hlanganahlanganile hi siku ra khombo.

Vanhu va fanele ku ka va nga tsaki ku tlula mpimo naswona va hunguta ku famba va karhi va nwa va popiwile loko munhu a twa leswaku u popiwile naswona u dakwile i fanele a nyika wun'wanyana a chayela movha na loko munhu a swi vona leswaku u karhele u fane ku fika a yima a wisa kumbe a nga suki a famba a ya ndhawini a karhi a swi twa leswaku miri wa yena wu karhele naswona vanhu va fanele ku landzelela milawu ya patu hambi ku ri evusikwini ku nga ha ri na varindzi va le patwini munhu u fanele ku landzelela ya ya patu hi mikarhi hinkwayo naswona vanhu loko va famba emagondzweni va fane va vona leswaku timovha ta vona ti tshamisekile timboni ta vona ta vonikela naswona va nga rivali ku famba va bohile mabandi.

Wu na nkoka hikuva wu pfuna ku landzelerisa mutswari wa n'wana wa na ku landzelelisa n'wana ku vona leswaku n'wana wa ha hlayisekile leswaku n'wana u kahle na ku vona leswaku mana wa yena la n'wu khomeke wa ha ri eka xiyimo xa kahle leswi pfuna ku sivelela makhombo lama nga humelelaka naswona swi pfuna ku hatla va kota ku vona loko ku ve ku na xihoxo xo karhi hi n'wana kumbe mana wa n'wana se swi ta pfuna leswaku va kahlula va swi sivelela kumbe ku biyelela swi swo biha leswaku swi nga endleki.

Vanhu a va fanele ku siya mpfhuka wa ku ringana two centimeters kun'wanyana etindhawini a swi pfuna swinene kambe eka tin'wanyani a ndzi vonanga swi pfuna hikuva ndhawu leyi a va yi pima munhu a fane a tshama exitulwini xo karhi a tlula xitulwini xo karhi mi kuma leswaku xitulu xa le ndzhaku munhu u fane a ha tshama ka xitulu lexiya loko munhu a ha khohlola wa ha kuma vutsongwanatsongwana ledyiya ne le ndzeni ka ti-taxi ko tala a ku nga ri na vuhlayiseki hikuva vanhu a va nga siyi two centimeter leyi a yi vuriwa a va tshama sweswiya va ha manyanile ntsena va tshama va mbarile ntsena ti-musk leswi naswona a swi tisa vutsongwatsongwana hikuva mali a va yi hundzisa hi mavoko ya vona munhu a ta khohlola a khoma mali a hundzisa lexi nga ta endla leswaku wun'wana a karhi a yi khoma na yena xi n'wu tlulela.

Ndzi tshamile ndzi hlangana na xinavetiso xa murhi wa ku tshungula tino loko ri ri karhi ri pandza.

Ndzi nga endla leswaku ni byela va muti wa ka vona leswaku va tshama va karhi va ta endla ni nga ta endla leswaku swi va xiboho leswaku va tshama va karhi va ri kuteni ndzi va hlanganisa na ndyangu wa vona ndzi yendla ti a hi tivaneni ndzi yendla na tisosayiti ti nga ta yendla leswaku va ndyangu wa ka wena va tshama va endzerile naswona loko ko tshuka ku va na switlangwatlangwani kumbe ti-birthday ta vana emutini na vona ndzi va rhamba leswaku va ta tshinela ekusuhi leswi swi ta endla leswaku na vona va ti toloveta vona .

Ndzi vona leswaku a swi lulamanga leswaku vavabyi va yima etilayenini nkarhi wo leha eswibedhlele va nga se kuma mpfuneko xivangelo ku ri ku hi va hi nga tivi leswaku muvabyi u vabya yini naswona xiyimo lexi a nge ka xona xi tikile ku fika kwini van'wanyana va nga ha no wa hikuva na vona va va karhi va nga swi tivi leswaku va tshikeleriwa hi yini eku weni ka munhu a nga ha no vaviseka van'wanyana va hundza ne le misaveni hi ku tikuma va herile matimba va wile leswi swi lava leswaku vavabyi va nga ha yimisiwi etilayenini nkarhi wo leha va hatla va kuma mpfuno wa vona hi xihatla va tlhelela emakaya.

Ina ndzi vona swi fanerile leswaku u va komba ku yendlela leswaku hi siku ra khombo na siku swi nga ta ku tirhisiwa switirhisiwa leswiya swi kumeka swa ha hlayisekile naswona swa ha ri kona swa ha ri emavokweni ya kahle.

Ina ndzi nga ha ya emahlweni ndzi va na vuxaka na yena hikuva eka manguva lama ku na tindlela to tala ta ku kota ku tisirhelela leswaku wena u nga ti kumi u ri na vuvabyi lebyiya na loko mo tshuka mi kumile n'wana na yena a nga kota ku va a nga ri na byona na yena loko wo n'wu hlohlotelo leswaku a ya phaka maphilisi a nga hanya vutomi bya ku leha swinene a ri na byona vuvabyi lebyiya byi nga ku tluleli na wena byi nga tluleli na vana va n'wina.

Ndzi nga va byela leswaku vuvabyi bya chukela a hi bya lavakulu ntsena na lavatsongo byi nga ha no va khoma ku ya hi leswi vanhu va tikumaka va ri karhi va byi va swi dya hi masiku hinkwawo vanhu va fanele ku dya swakudya swa kahle naswona ku nga vi leswi swi nga tala chukele eminkarhini ya ku tala naswona munhu u fanele a ya kambisiwa exibedhlele loko o tshuka a ti vona leswaku eminkarhini ya ku tala u hela matimba ni loko a tlhaviwa hi dyambu u va matimba ku sivelela leswaku byi nga kuleli byi fika eka xiyimo lexiya xa ku a bya ha tshunguleki hi maphilisi kambe munhu u fanele a tshamela no ti tlhava hi masiku .

Ina, ndzi vona home based care yi fanerile. Hi ku twisisa ka mina home based care, i ndhawu leyi va ka yi karhi yi hlayisa vanhu lava dyuhaleke, vatsoniwa, naswona na lava pfumalaka vanhu lava va va hlayisaka. Ndzi vona yi pfuna swinene naswona yi fanerile, hikuva va teka nkarhi wa vona va vhakachela vanhu lava nga dyuhala. Va va endla leswaku va hlantsweriwa, va endla leswaku va teka maphilisi ya vona, naswona swisiwana naswona swi kuma swakudya. Va pfuna na vatsoniwa van'wanyana hi ku va endlela ti-learnership, na ku va phakela swakudya, na ku endla leswaku va kuma mudende wa vona, naswona na vona va tlela va dyile.

Ina, ndzi vona leswaku ku swi na nkoka swinene leswaku vanhu lavakulu va kuma muholo kusuka eka mfumo. Hikuva muholo lowuyani wu pfuneta swo tala endyangwini wa vona, wu endla leswaku va kota ku kuma swakudya, naswona va kota ku tihlayisa. Wa va pfuna ku kota ku khandziya swifamb, o va famba va ya phaka maphilisi. Naswona wa va pfuna ku kota ku ti tsarisela eka swibukwani leswaku loko siku ra khombo ri fika, va kota ku lahliwa kahle va lo titsarisela vona vinyi. Naswona loko munhu a karhi a kula, ku na swo karhi leswi a fanele a dya naswona swidinga mali. Se hi swona mali leyi yi pfunaka hi swona eka vanhu lava.

Ndzi nga endla leswaku ndzi va kumela swilo swa ku hungasa hi swona. Vanhu va khale va toloverile ku tshama va karhi va tirhisa mavoko. Loko ku ve vadyuhari va ha vona lava ndzi tshamaka na vona, ndzi nga va xavelela vuhlalu leswaku va tikuma va karhi va rhungarhunga leswi nga ta pfuna ku endla leswaku va nga hleketi ngopfu. Ndzi nga va xavela na swa ku endla xitheve, kumbe ku endla swibelani, leswi swi nga ta va pfuna. Kumbe ni xava swa vumbavumba va kota ku va va karhi va vumba a swilo swa khale, leswi nga ta pfuna leswaku va nga borheki. Naswona ndzi xava na swakudya leswi nga ta endla ku ri va tshama va ri ku dyeni, va tiphina, va va va hlayisekile.

Mina ndzi vona swi fanerile leswaku mfumo wa Afrika-Dzonga wu nyika vanhu lava pfumalaka mali ya mudende. Ku pfumala swi vula leswaku a wu na nchumu, se mali leyi yi ta kota ku pfuneta leswaku va kota ku tixavela swakudya na ku kota ku ti hanyisa. Leswaku swi ta kota ku ku hunguta vusweti byi rate ya kona laha Afrika-Dzonga. Naswona swi kota ku endla leswaku va tlela va dyile na vona va tihlayisa, swi tlhela swi hungusa na vukhamba lebyi nga va kona na laha Afrika-Dzonga. Va nga tirhisa na mali liya ku yisa vana va vona tidyondzo emahlweni, leswi swi nga ta endla leswaku loko va dyondzekile va va humesa evuswetini.

Hi ku languta ikhomoni, ndzi vona leswaku mali ya social grant yona yi ringanile swinene. Hikuva mali yi endzerile leswaku n'wana a kota ku hlayiseka, na munhu un'wana na un'wana la holaka a kota ku hlayiseka. Leswi swi nga pima leswaku loko ku ri n'wana, wa swi kota ku xaveriwa swakudya leswi a dyaka swona naswona na switirhisiwa leswi nga ta swi tirhisa yi tlhela yi ringanela. Na vanhu lava dyuhaleke yi va ringanile leswaku va nga kota ku kuma maphilisi ya vona, naswona va tlhela va xava na swakudya kwalaha mutini va kota ku tidyela.

ndzi vona tithelevhixini ta le matikoxikaya ti phakela vukorhokeri bya kahle swinene. Vanhu vo tala va ti bumabumela hileswi ti phakerisaka swona vukorhokeri. Vanhu va tsakela ku ya kona ku tlula ku ya eka madokodela lama u hakelaka mali, kumbe ku tsutsumela exibedhlele hi ku va va langutisile vukorhokeri bya kahle lebyi va nyikiwaka byona. A tliliniki u kahlula u ya, u tlhela u kahlula u huma. Naswona va ku nyika swilo leswi fikaka swi ku pfuna na vanhu lava ku pfunaka na vona va ku pfuna hi rirhandzu na ku swi tsakela.

Mfumo wu nga ringeta leswaku wu antswisa muako wa titliliniki kumbe leswi kumekaka titliliniki ku fana na tiphilisi na murhi, hi swona leswi nga ta endla leswaku vanhu va matikoxikaya va kota ku fikelela vukorhokeri lebyiya. Hikuva tin'wani titliliniki a ti na swona leswi swi nga kona eswibedhlele, mi kuma leswaku munhu u vabya evusikwini, u dinga swa moya, u kuma leswaku muchini wa ku n'wi nyika moya a wu kona, u fanele a tekiwa a yisiwa kule leswaku a kuma vukorhokeri byo fana na byebyo. Se va nga kota ku vuyisa swin'wanyana swi va swi ri kona titliliniki.

Nkoka kumbe mbuyelo wa ti-mobile clinics ematikweni lama pfumalaka. Swi pfuna ku ri vanhu lava pfumalaka mali ya ku khandziya va ya kuma vuongori kumbe vutshunguri swibedhlele, kumbe eka madokodela lavo hakerisa kumbe lavo va na tiphurayivhete ta vona. Va kota ku kuma vutshunguri ekusuhana. Naswona swi pfuna ku endla leswaku na vadyuhari na vona va kota ku kuma vutshunguri ekusuhani, va nga zi va famba va ya kule va heta na timali ta vona hi ku khandziya mathekisi.

In, a ndzi vona ku ri mhaka ya kahle, leswaku vanhu va le matikoxikaya va va na titliliniki ta le kusuhi. Leswi swi pfunata ku ri va kuma vutshunguri ekusuhi, va nga heti timali hi ku khandziya mabazi va ya kule, laha nga ta fika na kona va kuma ku tele ivi va kuma leswaku swin'wanyani swa vutshunguri a swi kona. Naswona swi pfuneta loko munhu o tshuka a khomekile exikarhi ka vusiku. Loko ku ve u tshama kule na le dorobeni, i kota ku kuma vutshunguri bya xiyimo xa le henhla a ri kwalaya etikweni ra ka vona kumbe kusuhi na tiko ra ka vona laha ku nga na tliliniki.

Loko makwerhu wa mina o vabya kutani ndyangu wu kombela leswaku ndzi foyinela ambulense, ivi yi hlwela ku fika. Ku ponisa vutomi bya makwerhu wa mina, ndzi nga va vutisa va ambulense ku ya hi xiyimo lexi a nga ka xona, leswaku hi xihi lexi ni nga pfaka ndzi xi endla ku endlela leswaku a va a hlayisekile? Loko ku ve i xiyimo lexi nga ta endla leswaku hi nga koti ku n'wi nghenisa emovheni hi n'wi tsutsumisa hi hexe. Ndzi nga va vutisa vona va ndzi hlamusela ku ri ndzi nga pfa ndzi endla yini ku endla leswaku vutomi bya makwerhu byi pona.